Mokopi o tshwanetse go nna moagi wa Aforika Borwa kgotsa mongwahi wa leruri. Ka kakaretso mokopi o tshwanetse abo a na le dingwaga tse di fetang eighteen, o tshwanetse abo a na le hisetori ya go adima madi. Go botlhokwa go nna le hisetori e e nonofileng ya go adima madi le go batho ba ba sa kgoneng go duela dikadimo tsa nakong e e fetileng.

Fa o tlhopha karata ya sekoloto sekaseka mekgele ya gago ya tsa madi, e e jaaka go dira gore o nne le sekoloto kgotsa go bona madi a a oketsegileng, le mekgwa ya gago ya go dirisa madi go tswa foo, o bapise dikarata tsa gago go ya ka diperesente tsa ngwaga le ngwaga tsa madi a o duelang dituelo tsa ngwaga le ngwaga tsa fa o diegile go duela, tsa fa o rekile kwa nageng e sele.

Duela dikoloto tsa gago ka nako, dira jalo kgwedi le kgwedi o sa kgaotse. Duela dikoloto tse di kwa godimo, sekaseka dipego tsa gago tsa sekoloto ka metlha, fokotsa dikopo tse dintšha tsa dikadimo, go duelela dituelo tse di sa duelwang ebile o nne pelotelele.

Go dira kopo ya dikarata tse dintse thata ka nako e le nngwe, go romela dikopo di le dintsi tsa dikarata tsa sekoloto mo nakong e kgutshwane go dira gore, o botsolotsiwe thata ka makgetlho a le mantsi mo pegong ya gago ya sekoloto. Seno se ka dira gore o lebege o tlhoka go adima madi thata, mme se ka dira gore o latlhegelwe ke madi ka nakwana, e leng se se ka dirang gore o se ke wa amogelwa.

Go itse ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho go dira ditshwetso tse di botlhale malebana le dikarata tsa sekoloto, ka go ba thusa go tlhaloganya dilo tse di amanang le tsa madi. Go nna le bokgoni jwa go laola sekoloto le go dira tekanyetso ya madi, kitso eno e thusa batho gore ba dirise dikoloto ka tsela e e tshwanetseng, ba tlile go tsena mo dikolotong mme ba nne le rekoto e siameng ya sekoloto.

Dibanka di tlhatlhoba dikadimo go ya ka dilo tse nne tsa , bokgoni, selekanyo sa lotseno kgotsa sekoloto, kapitale, dithoto kgotsa tlhatlhwa ya ntlha, poloko, dithoto tse di sireletsang kadimo le mokitlana, sekolo sa go adima madi kgotsa morago ga go adima madi. Gantsi morokotso o balwa e le diperesente tsa madi a a adimilweng le di tuelo tsa one, mme peresente ya ngwaga le ngwaga APR e bontsha palo yotlhe ya ditshenyegelo tsa go adima madi mo bankeng ya kadimo.